Ukusebenzisa iphepha elisezingeni eliphezulu, okunye futhi ukusebenzisa iphepha elinengqimba eqinile elizokwenza ukuthi konke ozokufaka ngaphakathi kukhone ukugcina izinga nomsoco zingamosheki.

Isixazululo sethu ngendaba yethu yokudla obekunomswaolkamo, sithole leli phepha elisha nanoma ulibheka umbala walo uyawubona awufani naleliya lakuqala, leli iphepha lethu linenqimba futhi lisezingeni eliphezulu. Liyakhona-ke ukugcina ukudla kuvikelekile ezinambuzaneni, umswakamo, ukuncola, ngisho ne-date yakho yokuboleka ukudla kwakho, kuyahlala kube isikhathi eside ngaleli phakethe lethu elisha.

Ezolimo zidlala enkulu indima ku-GDP yalana eMzansi kodwa okukhulu ekumele sikubheke ukuvikeleka kokudla esikubiza nge-food security, ngokukhiqiza ukudla ezolimo zicinisekisa ukuhlinzeka kokudla okungabizi, imisebenzi, ngokuqasha abasebenzi nabalimi abasebenzayo-ke emapulazini. Imfuyo edayiswayo uma bethenga amaloli, ama-tractor, kanye nemishini, amapayipi wamanzi nabo bayalifaka okuthile ku-GDP.

Njengomuntu osewusebenzile lo mhlabathi, wawubamba uyawazi wena awufani nomuntu ongenayo nje imvelaphi yokulima yonke into inobunzima mngani wami, lwela ukuthi uthole iplazi okanye uthole umhlaba wakho uzilimele wona. Yiso-ke iseluleko sami leso mngani wami.

INingizimu Afrika iyaziwa ngokudla okwemvelo yingakho sikhona ukuthatha ukudla kwethu sikuse kwamanye amazwe, uma ngabe ufuna ukwenza i-GMO ungaqhubeka wenze i-GMO yakho, genetically modified organics. Kodwa uzoba nenkinga mngani wami uma usuya phambili ngoba la bantu abathenga ukudla kwethu la eNingizimu Afrika bafuna ukudla okuyimvelo, hhayi lokhu.

Zahlasela zahlasela izinambuzane ngaswela nowokucasha umgodi ukhumbule ukuthi ngangiboleke imali ebhange yokuthenga lezi zimoto zokulima, ngahlaselwa izintethe , zadla izitshalo, zayodla nokudla kwezinkomo zami. Ngikhuluma nawe nje ngisele ngenkomo eyodwa ngoba zibulawe indlala iy'nkomo zami and akumina ngedwa owayebhekane nale nkinga, bakhona nabanye abelimi.

Okokuqala, uyakhuthulula, ususa ukhula, ukuncola, namatshe mhlawumpe kule ndawo ofuna ukutshalela kuyona. Okwesibili, uthatha ihalavu lakho fake ulikhiphile, ulifake ulikhiphile ulungisela-ke umhlabathi wakho, uma usuqeda-ke ungathela-ke umanyolo noma i-compost yakho bese uthela amanzi.

Imithela yemvelo nempilo yokusebenzisa izibulala-zinambuzane nomanyolo ukuncolisa amanzi, ukuncolisa umhlabathi, zibulale izinyoni nezinye izilwanyana, ukudala izinkinga ezinganeni, nakubantu abakhulelwe. Ukuncoliswa umoya, nokuncolisa umhlabathi, phecelezi i-air pollution, ne-soil pollution.

Ngokubathatha bahambe nabo babafake emsebenzini, bababonise ukuthi kusetshenzwa kanjani, kwenziwani.

Imithela yezemvelo yokukhiqiza ukudla okufakwe ethinini kanye neqhwa, inani lokudla okunomsoco ethinini liyehla, ithini lidinga ugesi omningi ukukhiqizwa, uma futhi kukhisha insimbi futhi ithini liwudoti nanoma usulilahla lisala nokunye ukuncola. Ukudla okuneqhwa kona nanoma kuyisize-ke kuyinto ejwayelekile kodwa imithelela ekudleni, ukupakishwa, ukugcinwa, nokuthuthwa nomkhangiswa kwako ukudla okuneqhwa kusebenzisa ugesi omningi.

Singasebenzisa umanyolo okwaziyo ukusiza ukudla ukuthi kukhule ngokushesha, okunye futhi singathenga ama-hydroponic systems enza ukuthi sikhone ukutshala ukudla ngaphakathi.

Ngiyacabanga ukuthi indlela elula yokuthi ngithole ukuthi imiphumela yami ingabanjani, okokuqala, ngingabuza kwabaphambili abantu abaseyihambile le ndlela. Okwesibili, ucwaningo olubanzi nolujulile yilo oluzongisiza ukuthi ngithole indlela ekuyiyo ekumele ngiyisebenzise.

Ezolimo zingasiza ngokwehlisa amanani okudla, ezolimo zingasiza ekuvikeleni kokudla phecelezi i-food security, ukuvula izindawo la abalimi bangakhona ukuthengisela khona, ukukhulisa futhi amathuba emisebenzi emkhakheni, ikakhulukazi kubantu abasemakhaya nabasezindaweni ezihlelelekileyo.